Ee, nka akantsha merogo e e sa tlwaelegang. Ka sekai, o ka leka matlhare a ditlhare tsa naga a a jewang. Ke a tlhago, a humile ka melemo e e molemo mo mmeleng. Merogo e e ntseng jalo e thusa mpa, letlalo le go oketsa diphatsa mo mmeleng. Le fa e sa tlwaelega, e ka nna molemo thata fa o e leka ka kelotlhoko.

Ee, ditamati di jalwa ka peo. Peo e tlhomiwa mo mmung o o nang le metsi le letsatsi. Fa di gola, di rojwa ka go kgaola ditamati tse di butsweng ka bonolo.

Ee, rooibos-o e simolola ka peo e jalwa mo mmung o omang le letsatsing le le lekaneng. Fa e gola, e roba ka kgaolo ya makala, e omisiwa, e , e ntshiwa monko mme ya dirwa tee ka go e tsenya mo metsing a a belang.

Ee, rooibos e thusa go stress, e tokafatsa boroko, e thusa mpa mme ga ena caffeine, e na le antioxidants tse di sireletsang mmele.

Dikgwetlho di akaretsa komelelo, malwetse a dimela le mebaraka e e sa tswang sentle. Di ka rarabololwa ka nosetso e e maleba, thibelo ya malwetse le go batlana le mebaraka e e .

Dikgwetlho ke phefo e e feteletseng, diphologolo tse di senyang le diphetogo tsa tlelaemete. Di ka rarabololwa ka dipholo tsa tlhago, setemo sa nako le thekenoloji ya temo.

Ditsela tse dišwa di ka akaretsa go dira dijeme ka ditlhare tsa tlhago. Go omisa maungo ka motlakase. Le go dira matute ka go a pitokolola go dira ditlhaka tsa mantsinyana. Tsotlhe di oketsa boleng le botshelo jwa .

Maungo a a jewang thata ke diapole, dipanana, ditamati le namune. Ke ka gonne a humile ka dikotla, a monate, a leng motlhofo go a bone le go a tsamaisa.

Merogo e e dirilweng thata, ke diapheto, carrots-e le letlhare la kalakana. Ke ka gonne di nonofa, di na le monate le gore di rotloetsa botsogo jwa mmele.

Dithoro le mabele di botlhokwa thata. Di nna motheo wa dijo tse di nang le mafolofolo, di tshegetsa temo mme di thusa go fepa batho ba bangata ka dijo tse di phepa.

Ee, wine farming ke temo ya dikolobe tsa gauta e leng tsona di grapes ka Sekgowa. Di jalwa mo maemong a a nang le letsatsi le metsi a a lekaneng. Ka tlhokomelo ya maemo a bosa le metsi. Dikolobe tse di fetileng di pholosiwa, di tsamaisiwa mo difemeng go dira wine. Ke temo ya dijalo e e rileng, ebile e tlhokomelwang sentle.

Fa o batla go itirela tshingwana mo lelapeng, dintlha tse di botlhokwa ke, ya ntlha, mmu o nonneng. Ya bobedi, peo e e molemo. Ya boraro, metsi a a lekaneng. Ya bone, thuto kgotsa kitso ka go jala tshingwana. Ya botlhano, letlhare la tlhokomelo ya dimela. Tsena di thusa gore tshingwana e gole sentle le go nna le botsogo.

Go lemiwa ga rooibos-o go thusa ka go tsenya lefatshe mo tirong gape. Go sireletsa lefatshe gore le seka la sengwa, le tshegetsa ditshedi tse di farologaneng ka go tsenya dijo le matlo a one mo tikologong. Ka jalo, go thusa go boloka botsogo jwa tlhago.

Dithoro tse di botlhokwa ke dikgobe, dikgobe tsa leungo, ka Sekgowa cornflakes le diphuphu. Di botlhokwa ka gonne di fa mmele maatla, di tshegetsa pelo le megopolo mme di thusa go tsweletsa botsogo jo botoka.

Pele o jala rooibos, o tshwanetse go itse tse di latelang. Ya ntlha, mefeletso ya mmu e e siameng, o omile ebile o nonne. Ya bobedi, kgatlha ya letsatsi, rooibos e batla letsatsi le le lekaneng. Ya boraro, nosetso o o maleba. Ya bone, nako ya go jala, ngwaga o o siameng. Ya botlhano, tlhokomelo ya malwetse le ditlhoba go tlhokomela semela. Tseno di thusa gore rooibos-o e gole sentle.

Dinonofo tsa rooibos-o di akaretsa gore ga ena caffeine-e, e na le antioxidant-e, e fokotsa kgatelelo mme e tokafatsa boroko. Tseno di dira gore e nne sejalo se se molemo go dira tee.

Rooibos-o e dirisiwa mo dijong jaaka tee, e tsentswe mo diphiking, e dirisiwa mo di tsa letlalo le go ntlafatsa mabele a batho ka go oketsa botsogo jwa mmele. E boetse e dirisiwa mo diphatlho tsa botsogo le metshamekong ya botoka.